Izikole zingasebenzisa amasu afana nokuhlela izifundo zokuxhasa imizwa, izingxoxo ezivulelekile kanye nezinye izinhlelo zokweluleka abafundi mayelana nezifo zekhanda futhi ukuhlanganyelana kwezemfundo zokuvikela imizwa kungasiza ekuthuthukiseni ukuqonda kwezifo ezifana nokucindezeleka kanye nokukhathazeka.

Ukusekelwa ngokomqondo nangokozwelo kubalulekile ekwandiseni ukuzethemba nokuthuthukisa impilo yengqondo yabantu abakhubazekile. Amasu afanele afaka phakathi ukuxhumana okusebenzayo, ukuqwashisa kanye nezinhlelo zokwelashwa ezibheke, ezibheke, ezibhekene nemizwa, ukuhlonipha nokubakhuthaza ukuba bathathe izinyathelo zokuphila kahle.

Izinsiza ezijwayelekile ezidingekayo ezindaweni zasemakhaya zifaka phakathi amanzi, amandla kagesi, izinkambo zokulima, izinsiza zempilo kanye nezindlela zokuthutha. Lezi zinsiza zidingeka ukuze kuqinisekiswe ukuphila okungcono emphakathini.

Abahlinzeki bezempilo basebenzisa izindlela ezifanayo nokusebenza ngama-clinics amancane, ukubonisana ngomakhalekhukhwini kanye nokuhlinzeka kwemishanguzo elula efanele ikakhulukazi ezindaweni ezingenazo izinsiza ezifanele. Baphinde bathuthukise ukuqwashisa komphakathi ngezindlela zokuvikela nesigaba sokuthola usizo lwempilo.

Abantu abadala kufanele bakhokhelwe impesheni ehlangabezana nezidingo zabo zansuku zonke. Okungenani kuya ku-five thousand, kuqala ku-five thousand kuye ku-seven thousand ngenyanga. Impesheni abasiholayo manje ayanele ngenxa yokwanda kwezindleko zokuphila, okuhlanganisa intengo yokudla, izindleko zokuthutha kanye nezinye izidingo ezibalulekile.

Izinsiza zokusiza ezithengekayo nezitholakala endaweni zingathuthukisa izimpilo zabantu abakhubazekile ngokubasiza ukuthi bathole amathuba angcono okuhamba, ukufunda nokusebenza kwandisa ukuzimela kwabo. Lokhu kuholela ekuphuculeni izinga labo lokuphila, nokubavumela ukuba babe yingxenye ebalulekile yomphakathi.

Izinsiza kuzwa nezinhlelo zokusebenza eziphathwayo zingabasiza abafundi abakhubazekile ngokubakhombisa imibhalo esheshayo, izimpendulo ezithuthukisiwe kanye nokufinyelela okuzenzakalelayo kumibhalo okuthuthukisa ukufunda nokuxhumana. Lokhu kusiza abafundi ukuba bathole usizo lokuqonda futhi baphumelele ezifundweni zabo.

Abantu bangazivikela ekuthelelekeni nge-TB, ngokugqoka i-mask, ukuhlela izindawo zomphakathi ukuze kube nokuhamba kahle komoya, kanye nokugwema ukusondelana kakhulu kwabanye. Ukwelashwa nokuhlolwa kwe-TB kuqala kungenza kube nokuvikelwa okuqinile.

Njengochwepheshe wezempilo wengqondo, ngingasebenzisa izindlela zokuxhumana ezifanele njengokulalela ngokucophelela, ukuhlinzeka ngokuqondisisa okuhloniphekile, nokuthuthukisa izindlela zokubhekana nemizwa. Izindlela ezifanele zihlanganisa, ukuhlinzeka ngocwaningo lwezokwelapha. Ukwenza izinhlelo zokwelapha ezihambelana nesimo somuntu futhi ukukhuthaza ukuxwasa komphakathi.

Izinkolelo zamasiko ezindaweni zasemakhaya zivame ukugcizelela izimiso zokulondeka kwempilo yomndeni okuvame ukuholela ekutheni owesifazane osemusha abe nezinye izithiyo zokuhlela umndeni ngenxa yokwesaba ukuhlulelwa. Lokhu kuthinta izinqumo zokusebenzisa izithiyo zokubeletha ngokomqondo wokuthi kungase kubonakale njengokuphikisana nemigomo yesiko.

Ubaba uZungu angase athole amaphilisi ngaphandle kokuvakashela emtholampilo ngokusebenzisa izindlela zokuthumela imithi ekhaya, noma uhlelo lwezokwelapha lwezindawo zokuhlala. Lokhu kungamvumela ukufinyelela okulula futhi kuqedwe isikhathi sokuhamba.

Kunezimo lapho abantu basebenzisa amakhambi noma imithi yesintu kanye nemithi yesiLungu. Futhi kungasiza uma kusetshenziswa kahle, kodwa uma kwenziwa ngendlela engafanele kungadala umonakalo. Ngakho kubalulekile ukufunda kahle imithi ngaphambi kokuyisebenzisa.

Ngicela ukubuza ngabe kuzomele ngilinde isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi ngibhekane nodokotela? Ngiyabonga.

Abantu abasha babhekana nezinselelo ezifana nokwesaba ukuhlonishwa kwezimpilo zabo, ukudideka ngomthetho kanye nobunzima ekutholeni izinto zokuvimbela inzalo ezindaweni zasemakhaya. Kuhle ukuthi bacele usizo kubasebenzi bazempilo bezempilo ukuze bathole ulwazi olufanele nangemvume.

Ngingamusiza, ngokumsethela iwashi noma ifoni yakhe ukuze imkhumbuze ngesikhathi okufanele aphuze ngaso amaphilisi. Ngingasiza futhi ngokumbhalela uhlu lwesheduli lamaphilisi bese ngilufake endaweni ebonakalayo njengefriji noma itafula lakhe.

Ukuze kunikezwe ulwazi olunembile mayelana nokuvimbela inzalo ezindaweni zasemaphandleni, kuyadingeka ukuthi kwenziwe imikhankaso yokufundisa emphakathini esebenzisa izindlela ezihambisana namasiko nezinkolelo zabo, njengokusebenzisa izikhulumi ezihlonishwayo emiphakathini nezinhlelo zokusakaza zolwazi ezifikeleleka kalula futhi kufanele kube nokusebenzisana nodokotela nezinhlelo zempilo zasendaweni ukuze abesifazane bathole ukwaziswa okuhle ngokusebenzisa izindlela zokuvimbela inzalo ngaphandle kokwesaba imiphumela engalungile.